Ba ka dira ditlhatlhobo tsa ka gale ditšhekatšheko tsa boitekanelo le taolo ya maemo a a sa foleng, a a tshwanang le bolwetsi jwa sukiri. Booki jwa kwa gae thuso ka ditiro tsa botshelo jwa letsatsi le letsatsi go laola melemo.

Go nna mo legaeng la bone go ka ga seka ga ba kgomola pelo thata, ebile go ka gomotsa batho ba ba godileng. Go ba letla go nna le ditiro tsa bone, tsa ka metlha le go nna le kamano le batho ba ba ngwe. Maloko a lelapa a ka mo naya tlhokomelo e e rulaganyeditsweng motho ka bongwe, go ikagile ka se a se tlhokang le se a se ratang. Mme gantsi seno se dira gore ba nne le kamano e e nonofileng ya maikutlo. Matlo a bagodi a tlamela ka tlhokomelo ya bosigo le motshegare, a baya leitlho le go thusa ka ditiro tsa letsatsi le letsatsi, go tlhomamisa gore ditlhoko tsa mogodi di fitlhelelwa ka dinako tsotlhe.

Ditebelelo tsa setso gantsi di gatelela boikarabelo jwa lelapa jwa go tlhokomela bagodi, segolobogolo poifomodimo ya bana le go nna le lelapa. Le fa go ntse jalo boammaaruri jwa go tlhokomela bo ka nna jo bo raraneng, bo akaretsa morwalo ya maikutlo ya madi le ya mmele mo botlhokomeding. Gantsi e felela ka kgatelelo ya mogopolo le dikgotlhang, mme ka dinako tse dingwe e tlhaela dikeletso tsa setso.

Ditlwaelo le mekgwa ya setso di bopa thata maikutlo ka ga botsofe le tlhokomelo ya bagodi. Ditšhaba tse di gatelelang tlotlo ya bagolwane, le go ikaega ka balelapa, gantsi di bontsha dipono tse di siameng ka batsofe le go baya tlhokomelo e e theilweng mo lelapeng kwa pele. Fa ditso tsa motho ka bongwe di ka nna tsa sekamela mo go tseleng ka nosi, thata le go gatelela go le gonnye, tshegetso ya lelapa fa motho a tsofetse.

Mo ditsong di le dintsi malapa ke o ne a tlhokomelang thata, a thusa mo mmeleng mo maikutlong le ka madi. Fa ditso tse dingwe tsone di ka gatelela tlhokomelo e e theilweng mo baaging, kgotsa di ikaega thata ka ditsamaiso tsa tshegetso tse di tlhomameng.

Go na le ditlhatlhobo tsa ka gale ditšhekatšheko tsa boitekanelo le taolo ya maemo a sa foleng. Gagologolo a tshwanang le bolwetsi jwa sukiri. Booki jwa kwa gae thuso ka ditiro tsa botshelo jwa letsatsi le letsatsi go laola melemo.

Ke itse di NGO tse di fang bana ditlhokego tsa motheo, jaaka bonno dijo le diaparo, bangwe gape ba naya thuto le katiso.

Tsamaiso ya tlhokomelo ya batsofe ga ya siama, bothata jo bogolo ke bonwenwee. Batho ba ba godileng ga ba kgone go tlamelwa ka gore ba lebetswe, bothata bo ka bankangwa. Fela fa banwenwee bo ka rarabololwa, mme batho botlhe ba fitlhelela maikarabelo a bone.

Pension-e ya tlhokomelo ya batsofe e kwa tlase thata, ka ditshenyegelo tsa botshelo di le kwa godimo thata. Bagodi ga ba kgone go fitlhelela di kgotsofalo tse di rileng, ka ntlha ya ditlhwatlhwa tse di kwa godimo. Kago sena ope yo o ba tlhokomelang, gantsi ba feleletsa ba le mo dikolotong.

Kopo ya go bona pension ya puso, bagodi ba tlamegile go ya go SASSA. Ditšhelete tsa bone di tla tsenywa ko bank-eng.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e a na le dingwaga di le masome a marataro. Se ke ka gonne go tlhoga ka dingwaga di le masome a marataro, batho ba tseiwa ba sa kgone go ka bereka, le gape go dira sebaka sa badiri ba bašwa.

Gore batsofe ba fitlhe dipetlele go ka agiwa dikokelo tse dišwa gaufi le metseselegae. Dipalangwa tsa batho ba ba godileng di tshwanetse go nna tiro ya letsatsi le letsatsi mo dipetleleng, mme di nne teng twenty four seven.

Gore batsofe ba kgone go fitlha dipetlele, dipalangwa tsa batho ba ba godileng di tshwanetse go nna tiro ya letsatsi le letsatsi mo dipetleleng, mme di nne teng letsatsi ka moka.

Go tswa kwa go tshelang teng ditheo tsa botsogo di bokgakala, jwa metsotso e le thirty. Dikoloi tsa tshoganyetso ga di tsene mo tikologong.

Go fitlhelela mekhukhu ka ditleliniki tse di tsamayang tsa puso, go botlhokwa thata mo samagane teng le dipharologano, tse di bonalang tsa boitekanelo le go tokafatsa boitekanelo ka kakaretso. Mekhukhu gantsi e tlhoka phitlhelelo ya ditirelo tsa motheo, tsa tlhokomelo ya boitekanelo, ka ntlha ya mabaka a a farologaneng. Mme seno se dira gore ditleliniki tse di tsamayang e nne tshereganyo, e e botlhokwa ya go tlamela ka tlhokomelo ya botlhokwa, le go tokafatsa ditlamorago tsa boitekanelo.

Serame le mokgotlhwane, ditshwaetso tsa letlalo, mala a botlhoko, ditatofatso, kgatelelo e kgolo ya madi, bolwetsi jwa sukiri.

E tlamela ka lotseno lo lo tlhomameng, e fokotsa morwalo wa madi mo malapeng. Bagolo ba kgona go ka reka dilo tse tlhokegang.

Ditleliniki di ka nna kgakala le metse, ka gonne bontsi jwa tlhokomelo ya boitekanelo ga e nne gaufi le metse. Ga go bonolo gore dikoloi tsa tshoganyetso, di goroge kwa metseng gore di tle di thuse.